Ngingazizwa kabi ngoba izingulube zinephunga futhi elibi kakhulu. Manje, ukuhlala eduze nepulazi elikhulu elezingulube kungaba ukuhlupheka ngoba iphunga lalo limbi futhi likhulu, lizwakala noma ukude. Uma useduze iyoba ihlupha kakhulu ngoba lephunga azoyizwela eduzane, uhluleka nokudla ukudla ngenxa yephunga lezingulube.

ENingizimu Afrika, ngesikhathi esiningi kuba nama-organisations lapho abanoxhaso khona kwabalimi, njengokuthi bakuxhase ngemali ukuze ukhone ukuthenga izinto ezifanekelekile for imfuyo yakho, noma abaxhasi lapho baxhasa ngokudla khona. Uma ufuyile, mhlawumbe ufuye izimbuzi, ufuye izinkukhu, bakuxhase ngokudla. Khona lapho abaxhasa khona ngemithi yokukhona ukuthi izimfuyo zihlala ziphephile futhi zingatholwa izifo, kube zikhule kahle futhi zinothe.

Ozitholayo ezingaba khona zokudla okufakwe ethinini, kungaba ama-firms, lapho bakha, benza khona ama-atchar, kungabakhona e-Shoprite, e-Checkers, e-Boxer, kanye nezinye abo-Pick n Pay, uyazithola ukudla okudayiswayo okusethinini.

Singasebenzisani ukuba sinothise umhlaba wethu? Yimaphi amakhambi azodingeka ukuba izilwanyana zingadli imifuno yethu? Amanzi wona endaweni akhona ukuba sikhone ukuthelela imfuyo yethu nalemibhido esizobe . Ingabe amakhambi adingekayo akhona na, for ukuba nemfuyo anothile futhi e-healthy?

Ufuna ngibheke indawo evulekile esabupulazi. Indawo engekho duze namakhaya alapha edolobheni. Uthole indawo engathi inkulu, futhi umhlaba wakhona unothile, futhi lapho okungahamba hambi kakhulu abantu, futhi ekungagcwali khona izinyawo zabantu noma kuhamba kakhulu izimoto. Uthole indawo ephakathi emakhaya.

Izici esenza ukuthi kwehle ukwehla kwezinyosi enyakeni, kuyimvula nokuba, nokushisa okukakhulu. Ngiyacabanga abacwaningi uma bangabheka noma umhlaba lapho noma izihlahla lapho izinyosi zitholakala khona. Babheke ucwaningo ukuthi lezo zihlala zizafanelekile na ukuba zilungele yini ukuba kuhlale izinyosi? Ngoba iy'hlahla zamanje zinamakhemikhali, futhi abulalayo, futhi angasimahle.

Ezolimo zinegalelo ngendlela yokuthi lezo zinhlanyelo ezinye ziyathathwa ziyise kwamanye amazwe ziyothengiswa. Leyo mali etholwayo iyakhona ukukhulisa umnotho , futhi iNingizimu Afrika yaziwa njengelizwe elinothile kwezonhlanyelo. Lokho kufaka imali kakhulu ku-GDP.

Umoya wempofa ulimaza kakhulu izitshalo ngoba izitshalo zidinga umoya ohlanzekile, futhi lokho kuyabalimaza abantwana futhi abasemabangeni aphansi ngoba abantwana bathanda ukudlala kakhulu ngaphandle. Futhi ngaphandle lapho iy'tshalo khona zingekho, zingakhoni ukuthola umoya ohlanzekile nazo azikhiphi umoya ohlanzekayo, futhi ziyabalimaza abantwana ngoba bathanda nokugibela ezitshalweni.

Iy'nhlelo ezingaba khona, inhlelo phecelezi ama-workshops wabalimi, lapho kuzoza lawo abalimi abaqeqeshiwe abanazo lezo yimfundo ukufundisa laba abanye bathole amakhono, futhi babanikeze nezinye iy'ndlela zokuba neyinhlanyelo ezinothile futhi.

Ulwazi lingaba negalelo elihle kuzivakashi uma iy'mfuyo zakhona zinothile ney'tshalo zakhona zibe izimfuno ezinothile.

Izingozi ezingaba khona nezinzuzo zokutshala umoba ezindaweni lapho kunendlala khona yamanzi. Umoba ungahlala ungakhicizi ngendlela yakhona, ingahlala ingabi noshukela odingekayo kuwo ngenxa yokuswelakala kwamanzi ngoba umoba udinga kakhulu amanzi.

Izinselela zokushintshela ukulima iwayini leli eli-oganikhi lingahle lingakhicizi ngendlela ebelikhiciza ngalo, lingabi nawo amanzi ngephakathi adingekayo, linganambithi futhi.

Ukonga amanzi kudinga kufundiswe nakubantwana ukuba amanzi uma uqeda ukukha empompini ayavalwa, futhi ningawasebenzisi kabi, amanzi athelwe noma wukuphi nje. Amanzi sebenzisa ozowadinga, ungakhi agcwale, amanye ongasawadingi bese uyawacitha. Lawa amanzi ogeze ngawo ungathela izitshalo ezinye.

Iy'nhlanyelo, bekwaziwa ukuthi ngesikhathi kucala ubusika, yilapho okokucala khona ukuba kulinywe emakhaya futhi lokho yilifa elisachubeka namanje. Iy'tshalo zikhula kakhulu uma uhlanyelwa ngesikhathi sokucala ukubanda.

Ngingazizwa kabi kakhulu. Izinyathelo engingazithatha ukuba ngichumane nabelimu abasezingeni, abangochwepheshe abangakhona ukungisiza ngesisombululo sokuthi bona benza kanjani futhi ngisebenzise iselula uku-research-a izindlela ezingangisiza uma ngibhekane nenkinga efana nale.

Yebo, ngingathenga inkukhu engeziwe imali uma ngabe zihleli endaweni okuyiyo nenhlalakahle yezilwane enqono. Kungoba ukukhula kwalezoy'nkukhu uma zithola impilo, zithola nempilo engcono, nazo azibi nayo iy'nkinga zokuthola izifo, ngoba ezingakhulanga nqono ziba nezifo. Lezo zifo, leyo nkukhu iyondliwa uma idliwa uthola ukugula okuthize okungaphakathi kwaleyo nkukhu. So, ukunakekela impilo yakho kubalulekile nokubheka ukudla okudlayo. Ngabe ukuthi ngabe kunempilo na? Nanoma ukhipha imali engeziwe.